Ngicabanga ukuthi-ke izikole kumele zenze imdlalo ezokwazi ukuthi ilungele zonke izingane futhi zidlale ngokwemnyaka yazo. Kungabi ukuthi-ke kudlala abantu abadala nabancane ngoba yila kuzobonakala khona ukuncintisana. Kungcono kuye ngemnyaka njengokuthi mhlambe izingane ezineminyaka ewutheni zidlale zodwa. Zingadlali nezindala ezino seventini ngoba vele zizobahlula. Into engenziwa nje ukuthi kube nemidlalo ebabonayo nabo ukuthi izokwazi ukuthi iy'ngane ziyijabulele. Zijabulele ukuyidlala ziphinde zidlale ngokwemnyaka yazo.

Izinyathelo okufanele iskole sisithathe mangabe bezovakashelwa ezinye izikole zasemazweni angaphandle. Ukuthi bedlale imidlalo le yala endaweni yangakubo yasezweni langakubo, ukuze bezokwazi ukuthi nalaba bangaphandle befunde imidlalo yangala. Ukuthi kudlalwani ngalana futhi imidlalo yakhona idlalwa kanjani.

Umdlalo engiwuthokozela kakhulu ukuwubuka futhi nokuwudlala umudlalo we-netball ngoba lo mdlalo lona ugqugquzela ukuthi nabantu besifazane bekwazi ukuthi-ke bezibandakanye kwezemidlalo.

Iqhaza elidlalwa amaqembu ezemidlalo libaluleke kakhulu kuntsha yanamhlanje ngoba bayakwazi ukuthi begcine bedlala. Futhi begqugquzela ukuthi bedlale noma bebuya eskoleni azi ukuthi umuntu uyahamba eyodlala ibhola. Akagxili kwezinye izinto ezingabalulekile njengo kusebenzisa izidakamizwa. Kodwa isikhathi sabo basigcina bedlala ibhola.

Imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ingakwazi ukuthi kwenziwe ukuthi ifinyelele kakhudlwana kubafundi abavela ezindaweni ezinhlwempu. Ngokuthi nabo benikeziwe ithuba nohambo nje ey'koleni kuthiwa kuyahamba kuyodlalwa ey'ndaweni ey'thize. Mangabe kuthiwa umuntu akanayo imali ney'kole zilekelele ekutheni abafundi behambe befinyelele la akuyodlalwa khona. Sekudlala iy'kole ney'kole ezahlukahlukene ukuze bekwazi ukuthi bezobona ukuthi abantu bakhona nabanye abantu abanamathalente.

Iseluleko engasinikeza umuntu omusha ofuna ukudlala imidlalo kodwa ethola kunzima ukuthi azithembe ukuthi-ke afunde ukuzethemba azi ukuthi-ke .

Umqeqeshi engakwazi ukuthi asize leli qembu ngokuthi mangabe kuphuma isikole abanikeze isikhathi sokuthi akwazi ukuthi bafundisise kahle. Abaqeqeshe aphinde futhi abafundisi nangokusebenzisana nabanye amaqembu ukuze bezokwazi ukuthi bephumelele. Bazi nemithetho yomdlalo.

Yazi mngani wami, iqembu lala endaweni la ngakithi ave siziqhenya ngalo ave siziqhenya ngalo. Njalo mengabe behambile, bayodlala wokwazi ukuthi indondo izobuya , bazobuya nayo. Kanti futhi okunye bayaliseka nasemphakathini ngokuthi behambe beyobukela ngisho kuthiwa kudlalwa kuphi.

Mangabe kunomcimbi wamazwe ngamazwe ukubambisana okungasungula umphakathi kanye nohulumeni. Ukuthi bamukeleke kahle abadlali abaphuma emazweni angaphandle ephinde futhi nababukeli abafikile bezobuka bamukeleke kahle. Kube nabaqaphi abakhona ezindaweni la kubukelwa khona imidlalo abazogada ukuthi-ke kungenzeki izingozi noma kugcine sekushayeka abantu. Yonke into ihambe kahle.

Lokho kungakwazi ukuthi kugwemeke ngokuthi ke umfundi lo osakaza ezemidlalo athole usizo mayelana nokuthi akwazi ukufaka amavidiyo akhe ku-inthanethi. Ekwazi ukuthi abonwe yiwo wonke umuntu.

Izinhlelo engingazifaka ukuze umphakathi, uzibandakanye kangcono kwezemidlalo ukuthi kube nezinkundla zemidlalo iy'ndawo ngey'ndawo. Kuphinde kufakwe nezinsiza ezizosiza abadlali ukuthi bekwazi ukudlala kahle njengokuthi emagrawundini la kudlalwa khona kube ney'ndawo zokuhlala la .